Ke ne ke rata morogo jwa dinawa tse di tala. E ne e le monate, ebile e gopotsa lorato le tlhokomelo ya rakgadi.

Balemirui ba rooibos ba lebana le komiso, tlelaemete e fetogang, le ditlhare tse di senyang. Selo se se ka ba thusang ke go dirisa peo e e itshoketseng komiso le go rutiwa mekgwa ya temo e e siameng.

Ke ka dira dipatlisiso, ka kopa kgakololo mo ba e temetseng, mme ka latela ditaelo tse di siameng tsa temo ya rooibos.

Go bolaya diphologolo go tshwanetse go dirwa ka kutlwelobotlhoko le tlotlo, gore di se ka tsa boga.

Kotsi tse di tlwaelegileng tsa boitekanelo mo temothuong, di akaretsa dikgopolo tsa mmogo, matshwaro a mabe le kgatelelo ya maikutlo. Balemirui ba tlhokomela temothuo ya bone ka go tsamaisa nako sentle, go iketleletsa le go batla tshegofatso ya lelapa le baagi.

Mešwa ya go nosetsa e thusa ka go boloka metsi , go aba metsi ka tshwanelo le go fokotsa go tswa ga metsi mo godimo ga lefatshe. Seno se thusa le balemirui go lemela sentle le fa tlelaemete e fetoga.

Dijala tsa di tsenya letsogo mo ikonoming ka go tlisa mebereko le madi, mme di ka nna le dikgwetlho tikologong jaaka tsenyo ya lefatshe. a thusa leago ka go rotloetsa temo le go oketsa kgwebo mo mmarakeng wa lefatshe le selegae.

Ke ne ke tlhomamisa metsi a a lekaneng ka go sekaseka lefatshe le pula, tlhoma tsamaiso ya nosetso, drip or sprinklers, go boloka metsi mo ditankeng, lema ka nako ya dipula, dirisa mulching go thibela mmu go oma.

Go fetoga ga tlelaemete go ama temothuo ka pula e sa tlhomamang, komelelo kgotsa dikgolo, mogote o feteletseng, dijalwa di a šwa, ditshenekegi le malwetsi di a oketsega. Ditlamorago, thobo e a fokotsega, dijo di a tlhokega, ditlhwatlhwa di a oketsega.

Ke ne ke tla botsa botlhogoputswa ka maina a dimela tse di alafang, tsela e diriswang ka yone, malwetse a a di alafang, kotsi ya tiriso e e sa siamang. Ke ikemiseditse go ithuta, go boloka kitso eno le go e fetisetsa pele, gore e seka ya nyamelela.

Merogo ke ditlhare tse di jang jaaka sepinatšhe, khabetšhe. Melemo ya gone e thusa tsherebolo, e tisa mmele ka di mineral-a le di , e fokotsa malwetsi, e thusa go laola boima jwa mmele.

Maungo a sa tlwaelegang a molemo ke baopap, e tletse vitamin C le fibre e e thusang maatla le tsherebolo. Marula a na le vitamin C le mafura a a siameng, e tshegetsa letlalo. Monkey orange e tletse fibre le vitamin C, e tshegetsa pelo le tshireletso.